Laha a ndzi dyondza kona a ku ri na ntlangu wa bolo, laha a ku mbariwa mpahla ya kona yo tlanga bolo. Ku nga xiburukwani, na xikipa xa mavoko ya ku koma swo fana, na ntanghu yo tlanga bolo ku nga tikhokho. Ku tlhela ku va na netibolo, laha a va mbala swiketi hi swo koma swo tlanga hi swona, na swikipa swa kona, ku ri swa muhlovo yo fana. Ku tlhela ku tsutsumiwa laha a ku mbariwa ntanghu yo pfala ya teki, na swiburukwana .

Mina ndzi nga va hlohletela hi ndlela leyi, leswaku tanihi vantshwa a va ti dyondzise ku tlanga mitlangu yo tsutsuma, yo hambanahambana ku nga bolo, netibolo, kumbe no tsutsuma kunene, ku siyana. Hikuva swi kahle ngopfu eka miri wa vona. Swi endla leswaku mavabyi ya nga va khomi hi ku olova, na ku va nga hatli va kula va ha ri vantsongo. Naswona swi va pfuna leswaku miehleketo ya vona yi tshama yi karhi yi tirha kahle.

Ina ku ya hi mina xiphemu xa xa mitlangu swi aka rixaka leri nga heriki eka vanhu. Hikuva swi endla leswaku u hlanganahlangana na vanhu vo tala etindhawini to hambanahambana, laha mi hetelelaka mi tivana. Na loko mi nga ha ri erivaleni ra mitlangu mi hlangana tindhawini tin'wanyani to hambana na swa mitlangu, ma ha pfuxelana mi tlhela mi vulavula mi karhi mi aka vuxaka hi ndlela yeleyo.

Ndzi nga hlawula ntlangu wa bolo hikuva, ntlangu wa bolo ntlangu wun'wana wa ku mi hlangana mi tsutsuma mi karhi mi tsutsumisa e bolo laha u tekaka miehleketo ya wena wu yisa eka bolo u rivala swo tala. Na loko mi hete ku tlanga miehleketo ya wena yi va ya ha ri eka ntlangu wa bolo.

Ku ya hi mina ndzi vona ngaku mfumo a wu veki mali yo hlaya ya swikolo hi ku hambanahambana ka swona swa mfumo. Ku ri swi ta kota ku lunghisa ndhawu yo tlangela ka yona swa mitlangu, va tekela nhlokweni ngopfu swa mitlangu, va tlhela va hunguta na vukungundzwani.

Ku ya hi mina i ntlangu wa bolo swinene. Hikuva na hi khale ndzi kule ndzi ri munhu wo rhandza ku tlanga bolo, na ndyangu wa mina i vanhu va tlanga bolo. Naswona bolo i xilo lexi ni xi twisisaka ngopfu ni tlhela ni xi kota.

Mina ndzi ti tivela e Themba Bavuma loyi ku nga mukaputeni wa xipano xa yona Proteas. I jaha leri ri tlangaka hi ku tiyimisela swinene. Ndzi tlhela ndzi tiva na Kagiso Rabada loyi a nga nghozi swinene hi ku hoxa bolo leyi va tlangaka hi yona khirikhete.

I ntlangu wa bolo. Hikuva ntlangu wa bolo loko u tlanga wona u fanele u va u ri na ku ti tshemba. Naswona vatlangikulorhi va khutazana leswaku u va wena. Leswi swi pfunaka ku swi pfunaka swinene ku ri u titwa wu ri wena hi wena.

Ku ya hi mina loko munhu a tlanga ncuva u fanele a tiva milawu ya ku ri loko a panile, na ku ri a nga tluleli etlhelweni rin'wana leri ku tlangaka munhu loyi a tlangaka na yena. A tiva na nawu wo ka wu nga rhobelani .

Ku ya mina dyondzo leyi ndzi yi kumeke i ku hambi wo tsutsumisa ku yini evuton'wini kumbe lava va ndzi rhangeleke na mina ndzi ta ya ndzi ya va kuma emahlweni. Kumbe hambi wo ti tshemba ku ri wena a tsutsumisa ku yini u nga pfuki u tekele vanhu van'wanyana ehansi u ti byele ku ri, va nga swi endli leswi wena u swi endlaka.

Lexi ndzi xi tivaka i ku a va tlanga mitlangu ya va ri i masikitlani, va tlanga na mayindliwani, a va tlanga na ntlangu wun'wana wo tlulatlula, wo tsala emabokisi ehansi mi tlulatlula ivi mi hoxa xo karhi mi heta mi tsala mabulomu eka bokisi leri xilo lexi mi nga xi hoxa xi nga ta wela kona.

Ku ya hi mina i ku loko u ri n'wansati u lava ku hunguta mafurha, u fanele u ti dyondzisa ku pfuka nampundzu ku nga se huma dyambu. U jog-a kumbe ku tsutsuma hi le patwini laha u nga ta ti vekela ndhawu ya wena laha u nga ta fika u jika kona u u tlhelela kaya. U swi endla hi masiku hinkwawo. Mafurha ya ta hunguteka emirini, ni madyambu yan'wana na yan'wana ivi u endla tani.